Kuye kuvunduzwe umhlaba uze wenziwe uthambe. Emva koko kumele kugalelwe umanyola, ukutya okudala, umgquba wenkukhu okanye umgquba wenkomo. Kusenokusetyenziswa nengca endala okanye amagqabi abolileyo ukuze loo mhlaba lowo ulungele into yobana kutyalwe kuwo. Lo mhlaba umele ube manzi kodwa ungabi manzi kakhulu, mhlawumbi sisenokuthi ufume. Uba lo mhlaba unamatye, loo matye amelwe asuswe njengokuba esenokuphazamisana nokukhula okanye nokulungisa umhlaba ukuze ulungele ukutyalwa kweziqhamo kuwo.

Loo nkqubo ingaluncedo kakhulu. Abantu abaninzi kwixesha esiphila kulo abaqhelananga nokutyala. Ukusuka apho, baqhelene kakhulu nokuthenga. Loo nto ithetha ukuthi nangona abanye abantu besenokuba nawo umdla wokuba bazikhulisele ukutya kwabo kodwa ngenxa yokungabi nalwazi, basenokuphetha betyhafa. Abantu abaninzi xa bekwazi ukutyala banokwazi ukuzikhulisela ukutya kwabo okusempilweni baze bonge imali eninzi.

Indawo endihlala kuyo, mvanje ixhatshakelwe zimvula kakhulu yaye inobushushu. Loo nto ithetha into yobana kungafuneke ndityale iibhanana, iimango, ipayinapile kunye nephopho. Enye into endinokuyityala yiti, ikofu kunye nekoko.

Mna ndiyazithanda izilwanyana kakhulu. Nangona eli mhlawumbi isenoba lithuba le nto yobana akwazi ukuqala ifama yehagu. Ukuba akazimiselanga ukwenjenjalo, ndingamkhuthaza ngoba ihagu sisilwanyana esinobuhlobo kakhulu yaye siyakwazi ukuba nobudlelwane kunye nabantu. Sikrelekrele yaye siyakuthanda ukuthandwa, naso siyakuthanda ukuthanda. Loo nto ithetha ukuthi andinoba nangxaki naloo nto.

Ukuzivelisela amaqanda ngokwam yinto endingathanda ukuyenza. Kodwa ke ngenxa yento yobana andikhulelanga endaweni apho ndiye ndafunda khona okokuqala ukuhoya inkukhu ndize ndizikhulise, ndingasokola. Kungafuneke ndiqale ndibe nolwazi ndifumane ukufunda ngeenkukhu zamaqanda, uhlobo lokutya ezimele zikutye nohlobo lokutya ezimele zikutye ukuze zikwazi ukuvelisa amaqanda, nokuthi ndinokuzigcina njani zisempilweni. Ngoko ngokwangoku andinokwazi ukuziphilisela okanye ukuzikhulisela inkukhu ezivelisa amaqanda.

Unokuzisa ediphini rhoqo ngexesha lokufanele uba ziyq ediphini. Futhi unokuqiniseka into yobana kwindawo okhe kuyo isibaya sakhe seebhokhwe akukho ngca eninzi ende, ngoba amakhalane ahlala engceni ende.

Ndicinga ukuba abantu bafumane umhlaba abangazukwazi ukuwusebenzisa. Ndiphinde ndicinge ukubana abantu basuswe mhlawumbi kwindawo esebeziqhelile babuyiselwe kwiindawo ababekade bekuzo ezingenalo uphuhliso. Okanye basuswe kwiindawo ezinophuhliso noqoqosho olungcono, baze basiwe kwindawo engenaqoqosho nendawo abangasayiqhelanga.

Mamelani, ndiyavuya into yobana nikhona ukuze nikwazi ukundinceda kodwa ke ndifuna niqaphele ezi zinto. Ningasondeli kakhulu ezinkomeni, ningajikeli phambi kwenkomo ukuze niyibethe yaye futhi ningami kufutshane kakhulu kunemilenze yenkomo. Ningazitsali ngomsila iinkomo okanye nenze nantoni na esenokuzichaphukisa. Yaye futhi ndiyaphinda, nibhekele kuzo nizaluse nikude. Ukuba nizama indlela yokuzilawula zigibisela ngamagade okanye nizikhwaze. Okanye niyeke izinja zinincedise ngoba izinja zam ndiziqeqeshele ekubeni zikwazi ukwalusa.

Ngamanye amaxesha kuyenzeka. Bakhona abantu endiye ndababona bethenga imihlaba baze bayibiyele baze bagcine kuyo iigusha neebhokhwe. Kodwa ke kuye kuxhomekeke kwimigaqo yezo dolophu into yokubana yinto evumelekileyo na leyo. Kodwa yinto enqabileyo kodwa yona ndikhe ndayibona isenzeka.

Ndingamcebisa into yokubana akwazi ukufumana izinto zoncedo lokuqala, first aid kit. Aze aqiniseke into yobana ufumana abantu bezempilo abazokwazi ukuzoqeqesha okanye ukusiqeqesha njengabasebenzi ukuze sikwazi ukwenza izinto ezidingakalayo kuqeqesho lokuqala. Okwesibini, amayeza ezinto ezixhaphakileyo ezifana ziphathe abantu, iinto ezifana neentloko, izisu neefiva ezingathangani, ibe ngamayeza ahlala ekhona. Yaye sibe nolwazi lweendlela zokuziphilisa okanye zokuzinyanga ngamachiza okanye ngezinto ezembiweyo, izinto ezifana nemihlonyane, njalo njalo.

Makhelwane, bendingavuya kakhulu ukuba ubunokusebenzisana nam kule nkalo ephathelelene neebhokhwe zakho. Xa ungekho ziyangena eyadini. Ngelishwa iyadi zethu ngenxa ngenxa yendawo esihlala kuyo zincinci. Ilindle lebhokhwe liyanuka, iibhokhwe azizizo izilwanyana ezinuka kamnandi. Loo nto xa ziseyadini zenza kube khona iimpukane, nelindle lazo lenza iimpukane. Kuba izibhokhwe zasedolophini ziyachitha imigqomo, zichitha inkunkuma igcwale iyadi. Loo nto kufuneke ke ngoku ndisebenze nzima, ndizame ukubuyisela le nkunkuma emigqomeni. Ndicinga into yobana le yingxaki ekunganyanzelekanga ukuba ibe khona xa ezi bhokhwe ubunokuzivalela, ingakumbi xa ungazuba khona ukuze ukwazi ukuzinqanda.

Malume, uyazi ndicinga ngale ngxaki yezi nkomo nezi hagu ezityebe ngokugqithiseleyo. Ndicinga into yokubana oku kutya sizithengela kona kulaa venkile ethengisa ukutya kwezilwanyana kusenokuba nomthelela ekutyebeni kwazo. Bendicinga ukuba kunganjani mhlawumbi into yokubana sikhe okokuqala nje sizikhuphe ehokweni nasesibayeni, zikhe zihambahambe emadlelweni ukuze zikwazi ukuchitha ixesha zihamba. Emva koko kunganjani into yokubana sikhe sehlise apha koku kutya okuthengwayo, sizame into yokubana zitye ingca eninzi kangangoko kunokwenzeka. Mhlawumbi sikhe sehlise kwi-bran then mhlawumbi sizamele into yobana zikhe ziphume ngaphandle zitye amagqabi kunye nengca. Zihambe imigama emidana ukuze zikwazi ukufumana ukutya nokuze zikwazi ukuzilolonga.

Bendinokuwela ibhatata nethanga. Maxa wambi ithanga liye liba namanzi, ibhatata yona iye yome kakhulu. Ngoku xa zinokudityaniswa zinokuba manzi okanye zome ngokulinganiseleyo zize zibe mnandi zinongwe kamnandi.

Ndicinga into yokubana zithetha ngokuba yayaphi enye inkomo eyahlinzwayo. Nazo zicinga into yobana mhlawumbi zona zizohlinzwa nini. Zicinga into yobana kutheni zingakhe zisiwe kwamanye amadlelo. Zize zijongane emithiyo, zijongane ukuba kutheni ingathi ubani umithi nje, umithiswe ngubani? Zize ziphinde zithi abantu kodwa bayaluthatha ubisi lwethu. Athi omnye, hayi, ndiyaluminca mna olwam ubisi bangalufumani. Athi omnye, wenza njani ngoba baye bandibethe ngenqindi apha emabeleni?

Ndicinga ukuba ukuzicheba uboya iigusha kunokuzikhusela kumakhalane. Ukucheba ingca ingabi nde kakhulu apho iigusha zihlala khona. Nokuzisa ediphini ngexesha xa kufuneka zidiphiwe.

Uloyiko lwam nento endicinga ukuba izawuchaphazela imveliso yezolimo kuMzantsi Afrika, kukuba imihlaba ithathwe ibuyiselwe ebantwini abangenalwazi olungako okanye abangenawo nomdla kwezolimo. Mhlawumbi basenokufuna ukwakha izindlu, bafune ukwenza amanye amashishini angazukuphuhlisa ezolimo lwaseMzantsi Afrika.

Bakhona bona oomashini bokujika uboya begusha bube yiwulu. Kodwa ke ukwanela kwabo abo mashini kuxhomekeke kukubana iwuli idingeka kangakanani ngelo xesha yaye ingakanani iwulu ekuye kufuneke isiwe kwamanye amazwe eMzantsi Afrika. Ngoko ngokokwazi andinokuqiniseka into yobana bakhona nyhani na okanye bonele, okanye bakhona ngokwaneleyo na abo mashini.